Go morogo mongwe morogo o ka nako e ntsi o mmela kwa nageng ka jalo batho ga ba o tsele tlhogong, gonne ba tseela gore ke leswe morogo o dikotla ebile o monate.

Fa o jala maungo a tshwana le dipanana o tshwanetse go nosetsa bongola jo bo tlhomameng bogolosegolo fa e ungwa fela o tlamehile go go tlala ga metsi. O tlamehile go tlhokomela o tlosa matlhare a suleng ka metlha mme o sireletse dimela mo phefong le disenyi.

Fa o jala tamati tlhopha mofuta wa tamati e siametseng tlelaemete ya gago le paka ya thobo e o e batlang. Go robala tamati tlhokomela mmala le popego tlhola mmala o batlegang le pope tlholego e bonolo go se kae.

Dipeo tsa rooibos di jalwa mo mafelong a dipeo ka nako ya tlhakole le mopitlwe kotulo e diragala magareng ga fa lekgong le motšheganong pele fela ga paka ya dipula. E kgaoganngwa ka dikarolo tse dinnye mme e tlhotlhorege le go rotloetsa e nayang teye tatso le mmala wa yone.

Dipatlisiso dingwe di akantsha gore di-antioxidant tse di mo teng ya rooibos di ka thusa go thibela kgolo ya di sele tsa kankere le go fokotsa kotsi ya mefuta mengwe ya kankere.

Ke dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebagane le tsone ke gore balemirui ba tlholego ba laola ka fa tlase ga diperesente di le supa tsa masimo a tiye, mme ba tlhagisa fela bokana ka diperesente di le pedi tsa teye ya rooibos ya Aforika Borwa, mme ditharabololo tse di ka nnang teng ke gore kabelano ya dipoelo tsa tekatekano tšhekatsheko le tlhabolola tumalano ya kabelano ya dipoelo go netefatsa dipoelo tse di siameng tsa balemirui ba bannye.

Balemirui ba maungo ba ka iphitlhela ba lebagane le dikgwetlho di tšhwana le dikgwetlho tsa tikologo jaaka phetogo ya tlelaemete tlhaelo ya metsi. Go senyega ga mmu dikgwetlho tsa ikonomi di tshwana le go fetoga ga mmaraka le le kgatelelo tsa ditlhwatlhwa. Ditlhwatlhwa tse di fetogang tsa mmaraka le tlhokego di ka ama lotseno le dipoelo tsa balemirui.

Maungo a a tshwanang le di-strawberry, di-blueberry, di maungo di dirisiwa go dira dijeme tse di nang le metswako e kgethegileng ya tatso maungo a tshwanang le dilamune di pineapple le diterebe di dirisiwa go dira matute a a nang le melemo e oketsegileng ya botsogo, kgotsa a sokola gogang tatso maungo a a tshwanang le diapole mokoti di-crannberry le di-mango di omisiwa go dira dijo tse di botlhoswana tse di itekanetseng tse di nang le botshelo jo bo atolositsweng jwa shelofo.

Dipanana go bonolo go di jala mo tlelaemeteng ya bo e nang le thobo e kwa godimo ebile e siametse go jewa o le mo tseleng. Diapole di jalwa mo tlelaemeteng tse dintsi tse di bothitho di nna lobaka lo loleele mo shelf-ong. Diterebe di jalelelwa thata tiriso ya bo fresh-e go dira beine le diterebe. Dilamune di tumile ka matute le go jewa di le fresh-e di jalwa mo dikgaolong tse di kwa tlase ga bo bo matsatsi. Magapu a rata ka ntlha ya tatso ya one lapolosa jang mo maemong a bosa a bothitho.

Dingwe tsa merogo e jewang thata le go jewa lefatshe ka bophara ke ditamati, dieie dikomkomere di digwete le merogo e tala e e nang le matlhare jaaka spinach. Di ratwa ka gonne di kgona go apaya ka ditsela tse di farologaneng di phutha dikotla ebile di gola sentle mo ditlelaemeteng tse di farologaneng.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo bogolosegolo mo dikgaolong tse di tshwanang le Aforika Borwa dithoro tse di jaaka mmidi korong le rese le harvester ke dijo tsa konokono mo dijong tse dintsi, mme di dirisiwa mo dilong tse di farologaneng tse di jaaka borotho, papa le dijo tsa diphologolo. Mabele ka kgona go itshokela komelelo ke sejalo se se botlhokwa mo dikgaolong tse di omileng go se kae..

Temo ya wine e ka ya temo ya merara go tlhagisa wine. Ee, temothuo ya wine etsewa jaaka mofuta wa temothuo ya dijalo e tsepamisitseng mogopolo thata mo dijalong tsa morara go dira wine.

Dilo tse tlhano tse di botlhokwa thata tse o di tlhokang go simolola tshingwana ya lelapa. Ya ntlha lefelo, ya bobedi paakanyo ya mmu, ya boraro phitlhelelo ya metsi, ya bone didiriswa tse motheo tse di jaaka haraka, ya botlhano dimela.

Temo ya rooibos mo kgaolong ya ya Aforika Borwa e rotloetsa mefuta ya di tshedi le tshireletso ya tikologo ka go rotloetsa boitekanelo jwa mmu le go fokotsa di-chemical e go dirisa metsi a mannye. Go tshegetsa di ikonomi tsa selegae go rotloetsa tshomarelo ya bonno jwa tlhago fa go dirwa ka maikarabelo.

Ke dithoro dingwe tse di botlhokwa le dijo di akaretsa mmidi eleng sejo se segolo mo dijong tse dintsi tsa Aforika Borwa, mabele a dirisiwa mo dijong tsa setso le go . Korong ya borotho le dilo tse dingwe tse di bakilweng dithoro tsena di botlhokwa bakeng sa tshireletso ya dijo, dijo tsa setso le mabaka a maruo.

Rooibos ke mofuta wa setlhatsana se se tlholegang kwa kgaolong ya shebang mo Aforika Borwa. Ke sejalo se se ratwang thata sa go dira teye dilo dingwe tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke tlelaemete. Rooibos e gola sentle mo dikgaolong tse di nang le mariga a bonolo le selemo se se mogote. Mmu rooibos e rata mobu e acid, go nosetsa rooibos e kgona go itshokela komelelo fela e tlhoka metsi mangwe go gola sentle, temo rooibos ka tlwaelo e jalwa go tswa mo dipelong kgotsa mo . Kotulo matlhare le dikoto di kotulwa go tlhagisa teye gantsi magareng ga fa lekgong le .